Omasingcwabisane njengobuningi babo baney'khathi ezahlukene zokulinda. Omunye umasingcwabisane ukulindisa six months, omunye four months, omunye three months, ebese kuba khona-ke lo ongalindisani, othi uma ungena then bese baku-insure-ra samectime okusho ukuthi usungakhona ukuthi ulekeleleke uma ngave kuba khona isifo ekhaya. Umehluko ubalulekile ey'khathini lowo ukuthi, uthi uma ungena ebese uvele u-insure-re ngoba ukufa kahle kahle akusiko into esuke siyazi, ukufa kufana nesela, kuyisela kahle kahle kuvele kufike nje, kungalindelwe kuhlwithe. Manje, asikwazi ukuthi omasingcwabisane uma bethi asilinde six months uma kuwukuthi kuyenzeka kufike kuhlwithe sesiyokwenzenjani kade sikhokha, asisakhoni ukulekeleleka.

Ukuthatha imali ebolekiwe ukuze ukhokhele umshado mina angikuboni njengomqondo omuhle, ngoba emva komshado siyadinga ukuthi sakhe umuzi uma ukuthi besingakabi nawo umuzi. Siyadinga ukwakha umuzi, sidinga ukuqala umndeni, sidinga ukuthi sibe nomuzwa omuhle, kumele sidle. Imali ebolekiwe igcina seyithatha imali, isiyithatha yonke. Emva kwalokho, asisakwazi ukujabula emshadweni sesiyaxabana, sesibanga ukuthi phela akusekho isinkwa, ukudla akusabonwa, imali phela iphelela kule mali ebolekiwe, esasiyibolekele ukuthi sishade. Uma ngave abantu bedinga ukushada, kumele benze umshado olingana namandla abo. Uma kuwukuthi amandla awavumi, kumele bavele nje bahambe baye e-Home Affairs bafike babhale bashade ngoba phela umshado uyafana, uyigqokile noma awuyigqokanga ingubo emhlophe umshado, umshado ekugcineni kosuku.